Data e ke e dirisang e rekiwa ka madi a a lekanang twenty rand, thirty rand. O ka kgona go reka one gigabyte, gigabyte e le nngwe ka yone go thusang e ka tseya matsatsi a leng a masome tharo e fela mo nakong ya ntseng nyana ga e fitlhile masome tharo e ka tsaya malatsi fela a leng a mararo go ya go a leng a thataro.

Ke ne ke rekile data ya bosigo e reng masomepedi le data ya nako e nngwe le nngwe e le go reng ke di-gigabytes-e tse lesome le tsona di tseya matsatsi a leng gore a masome tharo.

E nka e dirisang ee ke di-gig-e tse lekgolo ka bosigo ebile le ya nako e nngwe le nngwe ke yona e ka nthabisang ya go fetsa kgwedi gape-gape le gore e tsene ka letsatsi la mathomo la kgwedi kgwedi ga e thoma le yona e tsene.

five G ka gonne e lebelo, e dira dilo ka bonako o ka kgona go gore ga o nyaka motho a kgone go fitlha ka bonako, o mo tshware ka mogala e sale ka pela le gape-gape le gore o mo kwalele melaetsa e ka fitlhela ka pela fo a leng fo teng.

O simolola ka go reka sim card, ga o feditse o reka moya e leng gore ba e bitsa airtime, ga o feditse o tsentsha dikhoutu tsa bona go tshwana le bo star one four seven hash o kgotsa star one one hash wa kgona o kry-a ko o ka rekang thata fo teng.

Mo sellathekeng go na le di-tools-o tse o ka di berekisang tse di leng for settings, o ka di berekisang gore o kgone go dira bo data server ke mo go leng gore data ya gago e tlo thoma go bolokega fo teng ebile e tsamaye e se ka tsamaya ka bonako.

Mo maemo a ka ke rata go reka mowa e be ke e fetola gore e nne data ka mokgwa oo ke kgona go kry-a di-data tsa theko ya fatshe and-e gape-gape ke a kgona le go kry-a tseo ke fiwang fela go tshwana le bo di-rewards.